Hela mokgotsi ere keo qoqele ka ntho e tla o qabola. Ke nna eo ka le leng ke re, ke ya toropong ke tatile kannete ha ke ya e bona taxi ena hore atjhe ha ke kgolwe ena, ha ke tshepe ekare e tsofetse empa hee kannete ka beha pelo sekotlolong ka palama. Ha se ke palame tjena tseleng mona ke ya tjho hore hae e teng ntho e mathata mona. Mathata a teng tekesing ena empa ha hona taba ha nako e ntse e ya le tekesi ena e tsamaya hwa nkga ka koloing hwa nkga hwa nkga ntho e ke sa e tsebeng, ekareng e ya tjha. Kgathi taxi ke ha e senya e ema ntse ka hara tsela, ke ho senyeha hwa tekesi ono ne ke tlameha e be ne hle ka e bona pele ke palama, e bonahala e le kantle hore e tsofetse ke tla kae ke o bontshe yona mokgotsi hore le wena he o se ka. Etsa phoso e nne ke etse ya ho palama tekesi eno, hoo mokgotsi ntho tse re di tse re di utlwang baneng.

Nna nke ke ka dumela hore batho bana ba ditekisi ba tlo re laola hore na re etse jwang hobane tsela ena ke ya rona kaofela ha se tsela ya bona ena. Ke ya tshepa hore le mapolesa a tla re lwanela tabeng ena. Batho ba ditekesi ba a rata ho etsa ekare mmila ena ke ya bona ekare e hauwe ke bonang mmila ena ha ke tsebe na ke hobaneng ba nka kae kelello eno ya ho nahana hore nthwe ngwe le engwe mona tseleng, ke ya bona jwale hee. Ho netefatsa hore sena ha se etsahale nna kannete ke tla ya mmusong kapo ke ye mapoleseng. Re mpe re lokise taba ena pele e ya pele haholo moo ebang nkeke ya ba e sa lokiseha ka hobane batho tlameha ba ikgethele hore na ba batla ho palama eng, e seng hore bona ba re kgethele hore na re palama eng. Wa pele ke hore ditekesi di ya matha. Bese e tsamaya hamonate feela jwale hee tlameha taba ena e lokiswe ka potlako.

Eya, o teng mokganni wa bese e ke tsebanang le yena hore na ke utlwane jwang le yena. Taba ena e qadile ke santsane ke le ngwana sekolo nna hee ne ke le motho a balang sekolong se hole jwale ne ke kalama bese ena hoseng le motshehare. Ha ke kgutla sekolong ke dilemo dilemo ke palama bese ena ke ha o tla qala ho tsebana ho ka le mokganni wa bese ena. Mokganni wa bese ena o netefatsa hore kannete ha ke sa le ha bese ena e tsamaya. O na etsa sure hore kannete nna bese ena ke dutse ke fumana ha ke ya sekolong le ha ke tswa sekolong le ha bese e se e tlo tlala. Ho na netefatsa hore setulo sa ka se dutse se le teng hobane le nna ke la ba kannete ka ba motho a palamang mehla ena ya ba hee ke ho tsebana hwa rona. Ho jwalo ke tjho le tsatsing lena ntse re tsebana ka mamang ntse ke palama bese ena ha ke ya toropong.